Ukutjhuguluka kobujamo bezulu bungaba nomthelelo omumbi khulu phezu kwevikeleko

Mina isithelo engisithandako ngulamune ngombana sithola u-Vitamin C kiso.

Lokha izulu nalina khulu, iintjalo zethu zingaphatheka kumbi, zibuye ziphatheke kuhle. Ukuphatheka kuhle kwazo, kutjho ukuthi iintjalo zethu zizokuthola amanzi amanengi. Ekuphathekweni kwazo kumbi, singathola iintjalo zethu sezikhukhulwa mamanzi, zithathwa mamanzi. Kwesibili, singathola ihlabathi ikhamba, ikhamba neentjalo zethu.

Isomiso sibangelwa kutjhisa kwelanga khulu, kungabi nezulu.

Ivithamini elitholakala emengweni lisiza umzimba womuntu ngokuthi lisekela amasotja womzimba, libuye godu lisize nesikhumba somuntu bona umuntu abe nesikhumba esithambileko.

Ifundo ngezokulima, urhulumende angayiletha ngokuthi kube nabantu abathumelako abakhambela imiphakathi, bafundise imiphakathi ngokubaluleka kokulima nangendlela abangatlhogomela ngayo iintjalo, abuye godu abaphe neensetjenziswa abazozisebenzisa kobanyana iintjalo zabo zikhule. Lokhu kuzobarhelebha ekutheni bagcugcuzeleke bona balalele abantu abazobe babalethelwe ngurhulumende.

Lokha nawutjala umrorho, kokuthoma kuzokufanele uthole indawo encani. Kwesibili, uthathe iintanga zakho uzitjale endaweni leyo. Uzokulinda amalanga alikhomba bonanyana imirorhwakho imile. Izokuthi ingamila, uyikhiphe endaweni encani uyise endaweni ekulu, lapho uzokuthoma khona ngokuyithelelela ngaphambi kobanyana uzokufaka isipinatjhi sakho leso bonanyana sikhule.

Inengi labasebenzi bemaplasini abakavami ukuyithola i-UIF. Lokhu kungombana abaqatjhi babo, basuke bangakababhalisi ngaphasi kweziga labasebenzi. Ingakho vane kube budisi bonanyana abasebenzi bemaplasini bathole imali ye-UIF.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Kubalulekile bona umuntu azitjalele iinthelo ekhaya. Umuntu angazitjalela iinthelo ekhaya ngokuthi athole indawo lapha azokutjala khona isithelo sakhe asithandileko. Uzakuthi nakaqeda ukutjala isithelo sakhe asithandileko, asithelelele mihla namalanga. Nakukuthi indawo ahlala kuyo yindawo enenlwanyana, kuzokumele umuntu akhele isithelo sakhe, asivikele eenlwanyaneni bonanyana zingasidli.

Iinthelo ezidliwako, ezizimilela emmangweni, mnombela, bosokghuluga nomtswiri nedorofiya.

Ivithamini etholakala ekhokhonathini isekela amathambo, ibuye godi yenze nokuthi umuntu nakalimeleko alulame ngokurhabileko.

Ihlabathi ongakghona ukuveza iinthelo kiyo kuhle yihlabathi etholakala ngaphezulu, ngesikhuwa ibizwa nge-top soil. Lokhu kungobana iyakwazi ukusekela iintjalo, ibuye godu ikwazi nokubamba amanzi godu inakho koke okudingwa ziintjalo bonanyana zikhule.

Iinsombululo esingazenza nabantu abatjha abadinywe amathuba kwezokulima, singathoma ngokuthi sibafundise ngokulima. Kwesibili, urhulumende wethu aveze amathuba azobe kunge wabantu abatjha, abazimiseleko ngokulima.

Abasebenzi bemaplasini abanazo iindawo zesizo elirhabileko. Lokhu kungombana iindawo ababeregela kizo zikude neendawo ezinesizo elirhabileko godu nababeregako kusuke kuqalwe imali kwaphela, zephepho nezamaphilo zabo azikaqalwa.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkhathi zokuvuna, abantu abanazo iinsetjenziswa zokuvuna. Kwesibili, ukutjhuguluka kwesimo sezulu nakho kuba sitjhijilo esikhulu abaqalana naso.

Ukutjhisa khulu kwelanga kuziphatha kumbi iintjalo ngombana lokha ilanga nalitjhisako, iintjalo zethu ziyafa. Kwesibili, ukutjhisa kwelanga kuthatha woke amanzi iintjalo zethu ezisuke zinawo.

Nasikhuluma nasikhuluma ngeenthelo, sikhuluma ngeentjalo eziphuma emabhlomini, ezikhulela emthini begodu ezineentanga ngaphakathi.

Iye, imizamo karhulumende yokukhuthaza abomma bona bazibandakanye kwezelimo iyabonakala ngombana abomma baphiwa amathuba kwezokulima begodu kukhambe kukhambe kube nemihlangano lapho kubizwa khona abomma bona bazokufundiswa ngezokulima begodu banikelwe neensetjenziswa abazoziberegisa lokha nabalimako, babuye godu babekelwe ngaphambili lokha nakuthi urhulumende kukhona azobe akupha abosomaplasi.

Lokha nakwenziwa iwayini kUberegiswa ama-grapes, kUberegiswe amapentjisi, kUberegiswe amapiyere, kUberegiswe namahabhula kubuye godu kUberegiswe nama-berry.

Endaweni yangekhethu kutjalwe amapentjisi.

Nakuna izulu, abasebenzi bemaplasini akukafaneli bona baye emsebenzini ngombana basebenzela ngaphandle begodi angeze basebenzela ezulwini ngoba bangagcina bangenwe makhaza godi nezulu nalo libuye libe nobungozi.

Ukudla okuvunwe emasimini ngiyakukhathalela ngombana kukhulise ngendlela eyimvelo begodi akukho okufakiweko kikho bonanyana kuhlale isikhathi eside. Kuthi ukudla okwenziwe ngekambiso yesayensi, kube khona okufakwa khona bonanyana kukhule ngokurhaba begodu kubuye kuzokuhlala isikhathi eside.

Into eyenza abantu bona bangabi nekareko kwezokulima nokufuya, kokuthoma, abanalo ilwazi elaneleko. Kuthi kwesibili, abanayo indawo lapho bangathoma bafuyele khona namkha balimele khona.

Abasebenzi bemaplasini ubudisi abavame ukuqalana nabo, budisi bokungabhadelwa ngesikhathi nobudisi bokungaphathwa kuhle baqatjhi babo.

Lokha nakuna izulu, akukaphephi bona abasebenzi bemaplasini bangasebenza ngombana basebenzela ngaphandle.

Iye, abalimi beSewula Afrika bazuza ngokwaneleko.

Isomiso kulokha nakungenamanzi. Isomiso sibangelwa kutjhisa kwelanga, kungani kwezulu bese amanzi ayaphela emlanjeni

Kufanele banikelwe amalanga amabili, okuyipelaveke.

Abasebenzi bemaplasini kufanele basebenze ama-iri alikhomba.

Indlela engasetjenziswa ukuvikelwa kweentjalo, iintjalo zingakhelwa i-net, lapho zingahlala

Into eyenza ukudla bona kubize khulu ekhethwapha, yingombana abalimi basebenzisa iinsetjenziswa eziseqopheleleni eliphezulu. Babuye godu babhadele nabasebenzi, babuye godu kube nezinto ebazisebenzisako bonanyana iintjalo zabo zikwazi ukukhula begodu abantu bakwazi ukuzidla.

Amahlelo angasiza ekulwiswaneni nokutlhayela kwamanzi, kungakhiwa amadamu amanengi, kubuye godi

Nawutjala iintjalo ngesikhathi semvimbi, kuyafana nokusebenzela emuva ngombana izulu lizobe lina khulu. Ekuneni kwalo khulu, iintjalo zakho zingagcina zikhamba namanzi.

angicabangi bona ingabakhona indlela yokulawula ukutjhisa kwelanga.

Kuqakathekile bona abantu badle imirorho ngombana imirorho inezakhamzimba umuntu azitlhogako.

Izakhamuzi zangemaplasini zingavakatjhela iintolo zelizweli, babakhombise lokhu abakukhiqizako bonanyana babone bona bangaberegisana njani neentolo.

Abalimi bangazisiza ngokuthi, iintjalo zabo bazithelelele kabili ngelanga, babuye godi bazakhele i-net.

Athoma ngokwenza, ngingafuna isizo kurhulumende, begodu ngingathi nangitjalako kwesibili, ngiqinisekise bona ngiyazibona ubujamo bezulu buzobe bujame njani, ukusukela nje, ukuyaphambili.

Kubangelwa ukungakhangisi umsebenzi wakho, begodi kungabangelwa nakukuthi usesemlimi asathomako.

Kuthengwa isiphila esibovu.

Ukuthi urhulumende akanikeli abalimi abasafufusayo.

Sayibona

Umuntu osathomako angarhwebelana naleziinarha, yi-Ukraine, yi-China, yi-Mexico.

Iye, lokhu kungaberegela.

Lokha nakuhlasela isomiso, ungathola iindlela ezitjha ongazisebenzisa, kobanyana ukghone ukuthelelela.

Iye, isiphila esivunwe eSewula Afrika, sisiwe kwamanye amazwe, singaletha amatjhuguluko amakhulukhulu emnothweni wekhethu.

Kokuthoma kuzokufanele ubhalise irhwebo lakho. Kwesibili uhlele umhlangano namasuphamakethe, ongathanda ukuwathengisela umkhiqizo wakho.

Imbewu ungayifumana e-Alzu.

Ungawathenga e-Western Cape.

Lokha nangidle isiphila, ngesisutha khulu, begodu ngingasutha nelanga loke.

Awa, endaweni yankhethu, ama-ovacado akafumaneki lula.

Umraro kungaba ukuthi ikunzi ayikho. Kwesibili, kungaba kuthi akakghoni ukujamelana nobujamo bezulu bendawo leyo.

Awa, akusiyo inyama elungileko leyo.

Inyama leyo ingaba yingozi khulu ebantwini, ngombana iinkomezi, zidla namtjhana yini eziyitholako.

Ungazipha netswayi.

Kubangelwa ukuthi iinkomezi zombili akhenge zihlatjwe ngandlela yinye, begodu ehlatjwe ngekambiso yesikhuwa, kube khona okwenziwako bona igcine seyingendlela engayo. Kanti ngekambiso yesintu ihlatjiwe nje, kwaphela azange kubekhona okhunye okufakwako.

Iye, lokhu kwenza bonanyana inyama yakhona ibe nepilo.

Iye, eskhathini esinengi kuvamile ukuthi inyama, ukunambitheka kwayo kuye ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye, lokhu kuqakathekile, ukwenzela bonanyana ezinye zingazibona zinamandla, ngaphezu kwezinye, begodu zingalimazani.

Lapho bangazithenga khulu khona, kuKwaNdebele, ngombana ngibo abavame ukuhlambisa amasokana.

Amathambo, ungawathengisela amalunga womphakathi, isikhulukhulu abantu esele bakhulileko.

Iye, nayo ingathengiseka, ngombana yoke inyama inegazi.

Iye, zidla isikhathi esaneleko.

Iye, kulungile.

Lokhu kungabangelwa ukudla iinkomo ezikudlako, namtjhana kungaba ukuthi ikomo iyakhiwa njalo.

Awa, eminye neminye iimhlobo, kumele ibe nesibaya sayo.

Awa, lokho akuyenzi bona inyama ibe nomehluko.

Indlela engcono, ukuzivulela ekuseni zikhambe, ziyozidlela

Ngingabuyela neenkomo zami ekhaya, ngiyozitjheja ngendlela efaneleko, begodu ngibize nodorhodere wezeenlwanyana bona eze azongirhelebha.

Ungathola omunye udorhodere weenlwana, namtjhana wena uzifundile bukhoma, ukunakelela iinkomo zakho.

Awa, ungalinda amalangana.

Edibhini, kufuneke uzise kane enyakeni.

Awa, woke ummango uyafana kizo, aziyingamazinga wokutjhisa.

Iye, uyawarhaba.

Awa, lokho angeze kwabangela bona zonde.

Iinkomo esengwa ngomtjhini, zizwa ubuhlungu, ukudlula iinkomo ezisengwa ngezandla.

Kufanele ulethe enye ikunzi, zizokulekelelana.

Awa, zona azikhethi ubulili.

Inyama yakhona, izobe iqinile.

Zingasengwa isikhathi esingangeenyanga ezimbili, namtjhana iinyanga ezilithathu

Kufanalu uzithelele amanzi, ngobuduze.

Ibisi liya ngeenkomo.

Mina ngingathanda ukuzifuyela iimbuzi, ngombana esikhathini esinengi abantu basuke bazifunele iimbuzi, ngoba iphetha imisebenzi eminengi ebazimini, ngalokho ngizokwazi ukwenza imali.

Ungazikhandela ngokuthi, izimvu zakho zihlale endaweni ephephileko, begodi iimpungutjha ezidla izimvu, zingafunwa bezibulawe.

Umraro kungaba kuthi izimvu zakho azidli kuhle, begodi ezinye bezingakabi sezingeni elilungileko bona zingabanabantwana.

Ungazifunela izinja ezivame ukhamba nokuhlambi wezimvu, begodi ukuzakhela nesibaya esithe ukuvikeleka.

Iye, into enjalo ingenzeka, ngombana abotsotsi, banamaqhinga

Iye, ikhona kungathi lokha ngesikhathi samalanga ntrambama zijazwe bona ziphiwa isiphila, ngaleyondlela zokwazi bona zizibuyele.

Imvu ilungelwe ukuthengiswa, ukuhlatjwa, nasele inonyaka, lokhu ngikutjho ngoba imvu ikhula msinya.

Into eyenza bona amaqandwa athengwe kangaka, kungebanga lokuthi, amaqanda kunengi akwenzako. Abanye bawasebenzisela ukubhaga, abanye bawasebenzisela ukupheka.

Ungazifaka emgijimeni

Umani angathengisa inyama yekomo, emarengeni.

Inyama engathengwa msinya yinyama eyosiweko, ilandele ngephekiweko kuzakuqina

Ziyisiza ngokuthi lokha, nakuneenlelesi ezifuna ukweba izimvu, izinjezi zingavikela izimvu eenlelesini, begodu sizokwazi ukukhamba nazo, koke lapha izimvu ziya khona.

Ongakwenza ngemvu, ungakera uboya bayo, kwenziwe ngayo iwula, begodi ungabuyu yihlabe uyenze inyama.

Nakumehloko phakathi kwemvu, nembuzi. Imbuzi inoboyo obuncani, ibuye godi ibenobuso obude, neendlebe ezide, namtjhana ezilele phasi. Kuthi imvu, inoboyo obunengi obuthambileko, nobumhlophe, inobusobanzi neendlebe ezincani.

Ungayibona ngokuthi ibe nomzimba ogcweleko, uyibone nangokukhamba buthaka. Uyibone nangokuba nomoya ophasi kwayo, begodu ayibonakali namathambo, wemhlana. Ibuye ithambe lapho uyithinta khona emhlatha umsila wazo uvame ugcwale amafutha.

bakwenzela ukuthi nangabe umlimi usebhizinisini kwaziwe ukuthi uthengisa izimvu ezinjani begodu angazitholi neminye imihlobo lokhu kungenza bonanyana omunye umhlobo wezimvu ungathuthuki.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Ngeenkhathi zesomiso abahlali bendawo yangekhethu amanzi bayawathenga kulabo ababhorileko abanye babuye bawakhe epetsini.

Abalimi bangasiza ngokuthi bahlale bathelelela iintjalo zabo ukwenzela bona zingafiki.

Awa, angiboni bona bazuza ngokwaneleko emnothweni.

Iye, kungaba liqiniso ngombana izinga lokwetjiwa kweenkomo landile.

Lokhu bakwenzela ukuthi ingathi lokha nayiphekwako kuzale iingazi ngepotweni.

Awa, ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu.

Lokhu kubangelwa kukuthi abanazo ilwazi ngezinye iinyoni ezifana njengenciliba namagalagune begodu abanye bakhona angeze bathanda ukuzidla.

Lokhu kubangelwa kuthi ukudla okudliwa ziinkukhu kuyabiza nemigomo yeenkukhu nayo ibuye ibize kubuye godu kusetjenziswe negezi lokha nazikhuliswako. Lokhu ngikho okwenza bona inyama yekukhu igcine ibiza nayo.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima lokha nabangathola isekelo elaneleko.

Bathanda ukufuya ngoba banommango begodu kibo ukufuya kutjho litho likhulu ngombana babuye bathengise ukuthi imali abayitholako baziphilise ngayo.

Kwenza kobanyana iinhlahla zomgomani zingatholakali emakhaya. Lokhu kungabangelwa ukuthi iindawo zemakhaya azikathuthuki khulu begodu abantu bemakhaya abakavami ukugula njalonjalo. Ngakho nakungase kubenendawo ethengisa iinhlahla zemgomani zingahlala isikhathi eside zingathengwa. Kubuye godu kube kuthi nabantu abahlala eendaweni zemakhaya bancani.

Iye, banelungelo kuthi banande bayokuphahla.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa.

Ongakwenza ngezimvu ungenza inyama begodu ungathatha noboya bazo wenze intambo.

Amabele asetjenziswa lokha nakwenziwa utjwala begodu abuya asetjenziswa lokha nakwenziwa umdoko. Ngakho abalulekile ngoba adlala indima ekulu lokha nakwenziwa utjwala besintu.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe ngama-iri.

Abomma nabobaba esikhathini sanje banikela amathuba alinganako naziza

Iye, ukutjalwa kwesiphila eSewula Afrika kuyawukhulisa umnotho ngombana esinye isiphila siyakwazi ukuthi sithathe sithengisele iinarha zangaphetjheya. Esinye siyakwazi ukuthi sithathwe godu senziwe ipuphu khona la eSewula Afrika.

Endaweni yangekhethu ama-avokhado akafumaneki

Asiza ngokuthi iinlwana zithola khona amanzi wokusela begodu ezinye nazizwa umtjhiso ziyakwazi ukungena ngemadaminapho zipholise umzimba.

Iye, amakghono wokuhlinza esilarheni ayafundelwa eyunivesithi. Lokhu kwenzelelwa bona kuqinisekise bona inyama isezingeni elilungileko bona ingadliwa begodu ngiyiphi inyama elungileko nenyama engakalungi begodu lokha nayihlinzwako kuzokumele ihlinzwe njani.

Amalanga wabo wezekuphumula kufuze alawulwe ngusomaplasi.

Ubangela wokuthi izimvu zetjiweko kangaka abantu bazebela ukuzithengisa begodu zibuye zenze imali enengi lokha

Kungaba yihlabathi abanayo kubeyisimo sezulu esenza bonanyana kubebudisi ukuthi bakwazi ukuzilimela.

Awa, amanzi abhoriweko amasimu amakhulu eSewula Afrika.

Atjhiye umonakalo omkhulu khulu ngombana yoke into beyisemasimini

Iye, nami

Iye, amahlelo wokuthuthukisa kwabomma nelutjha.

Anele ngewokufundisa abalimi

Kuqakatheke ngokuthi esinengi emafowunini kanjalo umuntu uyakwazi leyo.

itswayi, baziphe namabhala benze bonanyana zisela qobe

Ngazi umrorho, ngazi umnawa, ngazi

ubathengele.

Amadamu eemphakathini alisizo ngokuthi ayakwazi ukugcina amanzi isikhathi eside.

Ikhabe sithelo esivame ukutjalwa ehlobo kubasithelo esihlaza ngaphandle kuthi ngaphakathi sibebovu begodu sinamanzi amanengi neentanga ezinengi sibuye sibesudu.

Ikhokhonathi sithelo esiqinileko ngaphandle kanti ngaphakathi uthi ungasivula usithole simhlophe begodu sithambile.

I-kiwi sithelo esihlaza okusatjani ngokombala begodu ngaphandle sibangathi siyanghwaya ngathi sinoboyana.

Ilamule sithelo esisarulana esidliwa ebusika esikhathini esinengi begodu siyahlutjwa uthi ungasihluba uzosithola sinamahlezu begodu sibuye sibesudu.

Iperegisi sithelo esivame ukuvela ehlobo kubuye godu kubesithelo esisudu. Sibuye godu zihlukehluke ngombala nangobukhulu.

Isimo sezulu sibathinta kumbi khulu abalimi nofana abosomaplasi begodu bangathinteka kumbi lokha amazinga wokutjhisa nakangaphezulu ngombana iintjalo zabo zingafa. Bangabuye bathinteke kumbi khulu lokha izulu nalina khulu ngombana iintjalo zabo zingarhurhuleka begodu ezinye angekhe zakghona ukuphila la kunamanzi amanengi kufana nalokha ilanga nalitjhisa khulu.

Isipinatjhi mrorho ovame ukutjalwa ebusika udliwe ebusika begodu ukhula bowubemkhulu nawo uyahluka ngeembala nangobukhulu bawo.

Isipinatjhi zidlala indima ekulukulu emzimbeni yabantu ngombana sibakha

Yihlobo le sithelo esibovu ngokombala begodu bavame ukusisebenzisa lokha nabaphekako.

Imirorho nawuyitjalwako kuvulwa ireyi bese kuthathwe iintanga zemirorho ithelwe khona lapho ereyini. Kuzakuthi lokha ngemva kwamalanga alikhomba bese-ke imirorho evelileko la beyitjalwe khona ereyini izokukhutjhwa iyokutjalwa kuhle begodu izokwazi ukukhula kuhle.